Njengelungu lohlelo lwezelimu olusiselwa emiphakathi. Ngizibone mathuba izinzuzo zokulima ngokubambisana, ngokwabelana ngolwazi izinsuku zakwa sebenza kanye nezingozi. Abalimi bangathuthukisa sezitshalo banciphise izindleko futhi bakhe umuzwa oqinile womphakathi. Yize kunezinselelo okufanele zinxotshwe njengo xhumisanisa nezintshikiselo ezinqubuzanayo izinzuzo zokusebenzwa okwandayo. Ukwenza izinqumo ezithuthukisiwe kanye nokuqamba okuthuthukisiwe kwenza kube ngumzamo ofanele. Ngokubambisana singaka uhlelo lokulima oluqinile futhi olunzinzile.

Ukuze ukhulisa amagilebhesi asezingeni eliphakeme ekwenzeni i-wine cabanga ngale mikhuba emihle. Khetha izinhlobo ezifanele, lungisa inhlabathi, tshala emivini esezingeni eliphakeme, unikeze amanzi anele, uqeqeshe izivini. Utheni njalo uqhaphe izinambuzane nezifo. Cina ukuphathwa kombhedo, uvune ukuvuthwa okufanele futhi ucabangele imikhuba esimeme.

Okubambisana kwezolimu kungadlala indima ebalulekile ekunciphiseni ukungaqashwa ezindaweni zasemakhaya. Ngokudala amathuba emisebenzi, ukuhlinzeka nokuthuthukiswa kwamakhono kanye nokuchashwa okusemabhizinisi basemaphandleni. Ngokusungula izikimu zangaphandle ukwengaza inani lokukhiqiza nokubambisana nezinye izinhlangano. Ukubambisana amathuba omnotho kubahlali base ngaphandle ikakhulukazi intsha nabesifazane.

Abalimi bangalondozwa amanzi ngesikhathi sesomiso ngokusebenzisa amasu ahlukahlukene. Lokho kufaka phakathi ukuvunwa kwamanzi emvula. Ukunisela kwe-drip, i-mulching, ukutshala izitshalo ezibikezela isomiso nokwamukela ubuchwepheshe bokusebenza kwamanzi. Ngaphezu kwalokho imikhuba efana nokulima, ukonga ukujikeleza kwezitshalo nokuphathwa kwamanzi okuhlukaniswe kungasiza ukunciphisa ukusetshaniswa kwamanzi futhi kuthuthukise impilo .

Ukuzivumelanisa nokuguquka kwesimo sezulu ukungezelelwa bangathatha izinyathelo ezifana nokuqapha izibikezelo zesimo sezulu. Ukuhlukanisa izitshalo nokusetshenziswa izindlela zokumelana nesimo sezulu. Ukuqonda ezibangela zokuguquka kwesimo sezulu kufaka phakathi ukukhishwa kwegesi encolisayo, kwamahlathi nokushiswa kuka phethiloli nakho kungasiza amasu okuzivumelinisa nezimo.

Izikhukhula zingaba nemiphumela ebhubhusayo ezitshalweni . Zibangela umonakalo, ukulahlekelwa nokuguguleka komhlabathi. Kaye nokulibazisa ukutshala ukwandisa iy'ngozi yezifo nokukuphazamisa i-pollunation. Le mithelela ingaholela ekulahlekelweni okukhulu komnotho, ukungavukeleki kokudla kanye nokungazinzi komnotho ikakhulukazi emiphakathini encike kwezelimo.

Ukuzivumelanisa nokuguquka kwesimo sezulu. Hlala unolwazi ngezibikezelo sezulu kanye nezimo zezulu. Dala uhlelo oluphuthumayo lomndeni ukwakha okugcina kwemikhuba yokumelana nesimo sezulu. Ukusukela imizamo yesimo sezulu futhi ulungiselele izehlekalo zesimo sezulu ezimbi kakhulu.

Izinyosi zidlala indima ebalulekile ekukhiqizeni impova, zinomthelela ekuvineni kwezitshalo, ukuphepha kokudla kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo. Ukusekela lezi zilwane ezibalulekile dala ingadi enobungani bezinyosi ngokukhetha izitshalo ezinobungani bezinyosi. Ukukhetha izimbali ezinobungani bezinyosi, ukufaka izitshalo zomdabu, ukugwema izibulala zinamambuzana, ukuhlinzeka ngokomnotho nawa amanzi. Ukudala ihhotela lwezinyosi nokugcina ingadi .

Abalimi babhekane nezindleko ezinkulu kufaka phakathi abasebenzi okufakayo amanzi. Amanzi kanye nezindleko ezihlobene nesimo sezulu ukuze kuncintshiswe le mithalo, umphakathi nohulumeni bangasekela imikhuba yezelwimo esimeme. Batshale imali lwezolimo basebenzise izinqubomgomo ezinobungani kubalimi. Bakhuthaze izinhlelo zokudla zendawo futhi banikeze ukuqeqeshwa nezinsizakasebenza zokusiza abalimi nokuguquka kwesimo sezulu.

Izinywele zami zomuntu siqu zingavusa imizwa enamandla eboshelwe kubanikazi, amagugu, amasiko, kanye nokuziveza komuntu siqu. Ukubathinta izinywele kungase kulethe induduzo, ukujwayelana, nokuzithanda. Ugcwalise izinkumbulo zabo zasebuntwaneni, amasiko omkhaya nezindaba zamasiko. Kuthunye umuzwa wabo wokuzicabangela bona kanye nenhlalakahle engokomzwelo.

Ukuhlala eplazini kunikeza inzunzo eningi, okuhlanganisa umkhiqizo omusha, ukuvivinya , ukuxhumana nemvelo, ukuzimela kanye nokwakha umphakathi. Kodwa-ke ukulima kuza nezinselelo ezifana nezimo zezulu, izinambuzane, ukusebenza ngokomzimba, ukushintshashintsha kwezimakethe kanye . Cabangela ukungenza ama-wind , izici ezilungele izinyoni, imihlobiso esebenza ngamandla elanga, imifanekiso eqoshiwe yasengadini. Noma amatshe okunyathela i-mosque, ukuze udale isimo esincayizivele nesimemayo engadini.

Ukuze baphenye ukuncipha , abantu abacwaningi kufanele baqale bahlonze uhlobo oluthile noma inani labantu. Izinto ezingaba nomthelela okwehleni zingahlanganisa okucwekelwa phansi kwendawo. Ukushintsha kwesimo sezulu, ukuxhashazwa ngokwecile izifo, izilwane ezihlaselayo kanye nokungcoliswa komhlaba.